Ee, dumelang mama le kae? O bua le Mbali mona. Mama a ka thaba haholo hobane ke nna oo ha ke thole thuso e ke e hlokang ho lona moo. Ke kentse kopo ya UIF selemong se fitileng. Yaba selemong sena ke sebetsa kgwedi tse tsheletseng fela ya ba mosebetsi wa feela. Jwale ha ke re, ke kenya kopo selemong sena le nhlalosetsa hore ke tshwanetse hore ke eme dilemo tse nne kaofela. Ha ke utlwisisi, hobaneng ke tshwanela ho ema dilemo tse nne mme. Ke kopa o tle o o nhlalosetse hobane jwale ke kopane hlooho, ke kopane hlooho ha ka thaba hohang. Ke kopa o nhlalosetse o nhlakisetse hoba ha ke utlwisisi. Ke hobaneng ke lokela ho ema nako e telele jwalo ka tjhelete, ya ka e ke e sebeleditseng ka thata.

Se nka se etsang hore ke fumane tjhelete ko ATM, le ha feela debit card ya ka e expire-ile. Ke hore ke kene app-ong ya ka founung ya ka. Ke etse voucher ya tjhelete, ke tsamaye ke ye ATM-ong ke lo ntsha tjhelete. Ha re re mohlomong mohlala ke sebedisa capitec, card ya ka ke eno e expire-rile. Ke tlo kena app-ong ya ka founung, ke iketsetse cash send. Cash send eno ke tla be ke na le voucher number, ke na le PIN. Ke tlo kgona hore ke eme laeneng ATM-ong. Ke kene ATM-ong. Ke sebedise cardless service, ke thole tjhelete e ke e hlokang eno ka pele.

Bonneteng fela ha jwale a ka thaba haholo ka maemo a ka a tlhahlobo ya mokitlane.

Ka hobane ke le motho ya itshebetsang bopaki bo ke ka fanang ka bona, ke ka lokela hore ke ye Police Station ke lo etsa affidavit-i e hlalosang hore ke motho ya itshebetsang. Ke hlalose ka botlalo tjhelete e ke kgonang ho etsa kapa e ke e fumanang ka mehla le matsatsi. Ha qeta ke nke bopaki boo, ke bo ise moo ke butseng account-o teng. Ho fana ka bona hore ba tle ba bone kapa ba tsebe hore ke motho ya itshebetsang ene tjhelete e ke fumanang ka mehla le matsatsi ke ena.

Ke thabile haholo ebile ke thabetse hore jwale ke tla kgona hore ke lokise taba ya dikoloto tsena tse salletseng morao. Ke tsebe ho di patala, ke qete ka tsona. Ne ke sa nahane hore tjhelete ena ke tla e fumana ha jwale. Ebile ke ne ke tshwere ke stress, ke ne ke, ke se hantle le moyeng wa ka. Ke nahana ka thata, ke bua ka pelo ke ipotsa hore ana tjhelete ya ho patala dikoloto tsena tse salletseng morao ke tlo e thola kae? Ke a leboha ke leboha Modimo wa ka. A nketseditse tsela hobane jwale tjhelete eo e tjhahetse monwana ke e fumane, ke tla kgona hore ke patale dikoloto tsena tse salletseng morao, ke be hantle.

Dumelang ke a leboha hle ke tshepa hore ke bua le menejara wa bank-a ena ya ka enana, e sa ntshwarang hantle. Ke butse cheque account le lona e se kgale. Ke kopa hore o hlokomele hore account ena ha se account e ke e sebedisang ha jwale ntse ke soka ke e sebedisa. Empa ke bona ho na le di-charges monana akhaonteng enana. Jwale ke utlwa ke sa utlwisisi hore ho tla jwang account e charge-uwe. Empa ha ke soka ke sebedisa ke re le ha nngwe. Ke kopa o nhlalosetse hle. Menejara wa ka a motle hore ke hobaneng account ya ka e thola di-charges hakanakana, ke sa e sebedise?